Eyiyo yokunxiba kunxiba isikeyiti, unxibe ilokhwe ungayinxibi ibhulukhwe kwaye ungaziqabi izinto ezivela njengomntu ongatshatanga.

Kufuneka wothule umnqwazi xa ungena endlini okanye uthetha nomntu omdala ngoba ubonisa intlonipho nokuthoba elo khaya ukulo.

Siye sanefuthe kakhulu ingakumbi ngokuthi kuvele abantu abakwazi ukwenza iindidi ngeendidi zeesuti.

Sinegalelo kakhulu ingakumbi kule mihla ngoku kukho iqhiya amadakhi neefaskoti.

Ndikhetha umtshato okanye isiko lokwaluka kwisiko lokwaluka unganxiba isikhumba entloko unxibe isuti okanye emtshatweni isinxibo asohlukanga kakhulu.

Ibhinqa elitshatileyo liye libhinqe ifaskoti okanye libhinqe into eliqhiyayo entloko. Ibhinqa elingatshatanga liyayinxiba ilokhwe lingabhinqi faskoti, lingabhinqi nasesinqeni nasentloko.

Ukuveza iingalo namabele ayondlela eyiyo, isinxibo esifanelekileyo sesi sigquma umzimba wonke. Ilokhwe ende nento ezogquma amagxa nento egquma intloko nezihlangu ezivalekileyo.

Indlela ezinokusetyenziswa ukugcina inkolo nenkcubeko yethu ukuze izizukulwana nezizukulwana zifunde kuzo kukuthi kuphokozelwe abalandelayo ibhalwe naphantsi ukuze ihlale ikhona ezincwadini naxa sebedlulile bengekho aba bebekho kuqala.

Isiduko sibalulekile kakhulu ukuzazi ngoba uye ufumane abantu ozalana nabo nonxibelelana nabo kunefani. Kanti ifani yona iyatshintsha, ibuye kwisiduko ingqubeke ngoku itshintshile kwifani.

Myekeni naye kumele asebenzise isiduko sikamamakhe akatshatanga notshata umamakhe.

Kukubona izenzo kubantu abadala bathathe nabo benze ngendlela. Kufana naxa umntu omdala engamhloniphi omnye umdala ubuya angahlonitshwa ngomnye nangomncinci oza emva kwakhe.

Uzilanda uphele kwisiduko sakulotata nesakulotata mama kuba zezona ezinxulumanisa umntu nomnye.

Izinto ulutsha ulwaluzenza ukubonisa intlonipho kudala xa lidibana nomntu oxokozelayo ophethe umthwalo luyancedisa ukuphatha. Kanti xa luthunywa ngumntu omdala, umntu akunyanzelekanga aphikise, kanti naxa kusithwa urongo akunyanzelekanga aphikise. Naxa unentetho akunyanzelekanga uqale uthi hayi phambi koba uphendule.

Ngokohlwaya abo bathe benza inyala kuye kunyanzeleke kuxhelwe ibhokhwe emnyama kungxengxezwe ukuze izinto ziphinde zilungiswe.

Igama okanye ibinzana endinobafundisa lona umntu umninawuki, loo nto yohlula kakhulu baqale ngento ezilula ukuthetha kunoba umntu aqale ngento enzima.

Xa sihleli silusapho ekhayeni makuncokolwe ulwimi lwemveli ukuze lungalibaleki.

Ndingabafundisa ngokwam indlela yamasiko ndimane ndibasa emakwabo xa kukho amasiko kwenzele bazofunda indlela yokwenza nabo bazame uyilandela.

Indlela abanqula ngayo yahlukile. Iinto ezixhelwayo kwimizi zahlukile, kweminye imizi kuxhelwa ibhokhwe kweminye kuxhelwa igusha kusenziwa isiko. Kweminye kwenziwa inkonzo kungenziwa siko.

Makakhumbule apho atshatele khona ukuba usapho yinto yokuqala ekumele uyijongile. Xa ungayijonganga.

Ndingafunda indlela ebenza ngayo ngelaa xesha bebesakhula nendlela ekwahlukile ngayo kweli xesha sikhula kulo ngoku nam ndizame ulandela.

Umntwana wenkazana awunalo ilungelo lokuzigodusa ngoba akakatshati ngokwasesikweni uba angenza amasiko akulotatakhe ngaphandle kokuba afumane imvume kumacala omabini.

Ngokuqinisekisa ukuba ifani yakhe inye neyam kwaye izinto ezenziwayo apha naye uyazenzelwa.

Indima kamama kusapho kukuqinisekisa ukuba kulala kutyiwe indlu ifudumele nonikeza uthando ebantwaneni nakumyeni.